Imizi yahlukile kumasiko nezithethe. Kweminye imizi uzawufumanisa ukuba amakhwenkwe ayaya ezintabeni, ufumanise ukuba kweminye imizi amakhwenkwe awayi. Amanye oluka ngecawe, amanye oluka ngesintu. Uzofumanisa ukuba kweminye imizi kuyaxhelwa, ufumanise ukuba kweminye imizi akuxhelwa. Ngoko ke imizi ayifani.

Okona kutya kwesintu endikuthandayo mna ngumngqusho ngoba umnandi kakhulu. Kakhulukazi xa uthe wabanala manzi wawo, wagalela neembotyi ezinintsi eziye zibenze umngqusho wakho ube ntubululu. Uthi ukuwunonga kancinci, uwuve ukuba unjani. Umnandi kakhulu xa uyikiyiki unamanzi uwugalele namafutha wakho, utya uhluthe.

Uxanduva lokuba lizibazana kukuba libize oomama lize bazokikizela apha ukubonisa ukuba unyana wakhe uyokoluka, uyokuba yindoda. Kube mnandi kube njalo.

Urhulumente angancedisana nabo ukuba impilo yabo ibe nomtsalane ezilalini ngokuba abafunele indawo apho baza kufundiswa khona ukulima. Kube nendawo abazokufundisa khona ukufuya ukuba baboniswe ukuba iza kubanceda kanjani le nto bayifundayo.

Ukutya esiye sibe nako xa sisenza umcimbi wokubulela ekhayeni kukuba sipheke umngqusho omhlophe, sixhele neegusha okanye inkomo. Kukutya ekutyiwayo oko okwa abantu abadala. Futhi siye sisile nomqombothi, umqombothi owokuthi kuselwe. Abantu xa begqibotya bakwazi ukuthoba unxano, kubhiyozwe, kube mnandi. Ngoba ngumbulelo lona esiwenzayo, ngumbulelo wekhaya kufanele ukuthi kubhiyozwe.

Kukuba thina njengomzali siqhubeke apha endlini sithetha ulwimi olu sazalwa nalo. Bona bayokuqhubeka ke ngaphandle bathethe nabahlobo lwabo babo lolo lwimi abafuna ukuthetha lona.

Mna ngokokwam ingase kupheke abantu beli khaya, bapheke ngokwabo ukutya ngoba kwixesha langoku abantu sebepheka ngeendlela zesilungu. Kukuhle ke ukuba xa kunopheka abantu abadala, abantu abazawupheka ngendlela yakudala ukutya kuphume ngale ndlela kwakuphekwa ngayo. Kunganongwanongwa kakhulu kufakwe izinto ezininzi.

Ndingamthatha unyana lo ndimse apho kuzalwa khona utata wakhe. Ndiyokubazisa ndibacela ukuba unyana lo sekamdala, sekakulungele ukuba aye entabeni. Ngoko ke bendicela ukuba babe khona ekundincediseni ukuba oluke ngendlela yabo. Mabaze bazondixhasa, baxhase unyana wabo ukuze naye azive ekhona ngakubo kwicala labo kulaa katata wakhe.

Xa usaluka ayizompahla zodwa eziye zithengwe, zikhona ezinye izinto ezinintsi ezithengwayo ezizowufuneka kakhulu. Izinto ezifana neegusha, izinto ezifana nebhokhwe. Nditsho nengcibi mna le iza kugada phaya xa uhleli phaa entabeni. Singade sibhatale nditsho nomntu ozokuhambisela ukutya akusele phaa entabeni.

Ngelishwa ayikho into endinokuyenza ukuba bamamkele umntana wam. Alikho isiko endinolwenza ukuba bamamkela. Ukuba bona abamamkeli akunangxaki, kuzawuhlala kunjalo engamkelekanga.

Ndingamfundisa ukuba makaqale apheke izidudu, izidudu azigalele inkoduso. Zithi zakuvuthwa agalele ezityeni ezikhulu, azibeke phaa ngaphandle ukuze zizokwazi ukubanda. Ze zithi xa zipholile, zaphola zabanda ceke, agalele zonke, azigalele emphandeni. Futhi okunye okulandelayo agalele futhi inkoduso yakhe azamise. Azamise aze azivale azigqume. Azivalele kakhulu ukuze zikwazi ukubila. Zithi xa zigqibo kubila abuye ave ukuba sekunjani, sezimuncu na, sezilungelene na ukuhluzwa. Xa sezikulungele ukuhluzwa, azihluze. Kube sekulungile ke.

Kukuba abantwana baqhubeke bafundiswe ngendlela ekwakuphekwa ngayo kudala, baboniswe iresiphi eyiyo. Iresiphi yakudala nothi le enongwanongwayo yangoku.